Uma ukudlulisela imali ngeselula, izici ezibalulekile kakhulu okufanele uzicabangele yilezi. Ukuphepha, izinkokhelo eziphansi, izikhathi zokudlulisa ngokushesha. Lezi zici zingahluka ngokubaluleka kuye ngezidingo nezimo zomuntu ngamunye.

Usizo lomuntu siqu lokusebenzisa imali, kufanele lutholakale kuwo wonke umuntu, Kungakhathaliseki izinga lemali engenayo noma amaphuzu esikweletu. Izinkinga zezimali zithinta noma ubani, futhi ukufinyelela osizweni kungasiza abantu ngabanye ukuphatha izikweletu. Benze benze ibhajethi futhi bathuthukise ukuzinza kwezezimali. Ukukhawulela usizo kulabo abanozinzo oluphakeme lwezezimali, kungase kubhebhethekise ukungafani okukhona kwezezimali, futhi kuvimbele ukuhamba kwezomnotho, Ukufinyelela kwendawo yonke kungakhuthaza ukufakwa kwezezimali kanye nempilo enhle.

Ukuba nemali eningi esele ngonyaka kungase kwenze ukuba i-overdraft ingadingeki. Kulesi simo isinqumo sokubhalisela i-overdraft sizoncika kwezinye izici ezifana nalezi, izidingo zoxhaso oluphuthumayo, izilinganiso zenzalo nezinkokhelo, ezinye izinketho zezimali. Ekugcineni isinqumo sizoncika ezimweni zezezimali zomuntu ngamunye kanye nemigomo.

Ukutholakala kwezinsiza zomuntu siqu kungavumela, futhi kuvimbele isibopho sezezimali. Kunganikeza ukuguquguquka futhi kunciphise ukucindezeleka, kodwa futhi kuholele ekuzitheleleni, nasekuzisebenziseni imali ngokweqile. Ekugcineni kuncike ekufundeni komuntu ngamunye ngezezimali kanye nemikhuba.

Ngingazizwa ngikhathazekile, ngikhathazekile ngokuthi lesi sihlava singathinta isithunzi sekhampani, uxhaso lwemali, futhi ekugcineni notshalo lwemali. Ukungaqiniseki kanye nezingcuphe yezezimali engaba khona kungaba yimbi.

Ngenkundla yokuqongelela imali yomuntu siqu, ngingafaka ukusetha komkhankaso okulula, amathuluzi okwabelana ngamadiyane ezenhlalo, ukuvikela ukucubungula inkokhela, ukulandela umkhondo, nezibuyekezo zabanikeli, idizayini esebenziseka kalula. Lezi zici zingenza kube lula futhi kube lula eyuna, kudala nokuphatha umkhankaso wakhe wokuqongelela imali.

Ukwakha isabelo mali esiqinile nokunamathela kuso, kwazizwa kunikeza amandla futhi kukhulula. Ngangiziqhenya ngokulawula izimali zami. Ukukhokha isikweletu esikhulu sekhadi lokuthenga ngesikweletu, kwaba yimpumelelo enkulu, futhi ngazizwa nginomuzwa wokuziqhenya nokukhululeka okukhulu. Kwakuyisisindo esikhulu emahlombe ami.

Ukuqoqa amadokhumenti kwakuzwakala kuyisicefe, kodwa kunesidingo. Ukuqoqwa kwama-payslip, kanye nencwadi yokuhoxisa kwakuqondile, kodwa ukuzulazula ngenqubo yokufaka isicelo se-UIF kwaba inselele ngandlela thila ngenxa yezidingo zokuphatha. Ukufuna amaphepha kwazizwa kucindezelekile, njengoba kwakuyisikhumbuzo sokuphelelwa umsebenzi wami.

Okungikhathaza kakhulu yilokhu, ukuqinisekisa ukuhlinzekwa kokunakekelwa kwezempilo okwanele. Ukuphatha izindleko zokwelashwa ezikhuphukile ngenxa yezinkinga zezempilo ezihlobene nobudala. Ukukhetha uhlelo oluhambisana nesabelo mali sami somhlalaphansi. Okuhamba phambili kwami ukuthola uhlelo olunokufakwa okuphelele. Amaphrimiyamu athengekayo nokufinyelela kubahlinzeki bezempilo abasezingeni eliphezulu.

Ukushaqeka nokucindezeleka kokubhekana nenhlawulo enkulu yokuhoxa ngaphambi kwesikhathi kwakushubile. Umcabango wokulahlekelwa yimali eningi wawuqeda amandla, kodwa-ke ukukhululeka kokufinyelela izimali zokubhekana nesimo esiphuthumayo sezezimali ngokushesha kwasibekela inhlawulo. Ukuba nemali kwakuyindlela yokuphila, futhi ngazizwa ngibonga ngokuba nekhambi naphezu kwezindleka.

Ukuzulazula kusizindalwazi se-UIF esisemthethweni kwakuqondile. Isakhiwo sasicacile futhi ulwazi oludingekayo lwalutholakala kalula. Ngithole ikuthi inqubo yokufaka isicelo ku-inthanethi isebenziseka kalula. Inemiyalelo yesinyathelo nesinyathelo kanye nemihlahlandlela ecacile kumadokhumenti adingakalayo. Idizayini yewebhusayithi yenza kwabalula ukuqonda izinhlobo ezahlukene zezinzuzo kanye nemibandela yokufaneleka. Sekukonke okuhlangenwe nakho kwami kwakukuhle, futhi ngakwazi ukuthola engangikudinga ngaphandle kobunzima obuningi.

Amabhange akhokhisa izimali zonyaka zemali mboleka esele ukuze abhekane nezindleko zokuphatha, ukulawula ubungozi, nokwenza inzuzo. Lezi zimali zibandakanya izindleko zesevisi yemali mboleko, ukuhlolwa kobungozi, kanye nokuphatha inzalo yemali mboleko. Izimali zokunakekela nokuqapha, izimali ezikhokhwayo zisiza amabhanga ukuthi aqhubeke nokubolekisa ngemali futhi enze imali engenayo.